Dikgato le dilo tse o tshwanetseng go di akanyetsa, itse ditlhoko tsa gago le tsa lelapa la gago. A o na le malwetsi a sa foleng jaaka high blood pressure, diabetes kgotsa asthma?

Dilo tsa batho ba ba adimang madi ba di akanyetsang, bokgoni jwa go duela tiriso ya madi maloba. A motho kile a tsaya ka leotwana pele, a o ile a duela ka nako dilo tse motho a ka di dirang go tokafatsa monyetla wa go amogelwa? Duela dikoloto tsotlhe ka nako, go akaretsa rent-e, dipilisi, ditirelo tsa motlakase.

Ditsela tse di botlhokwa tsa go boeletsa mo TFSA, dirisa TFSA go boeletsa mo dipeeletsong tse di oketsegang maduo mo nakong e telele, tse di nang le kgolo e ntsi jaaka diakhaonto tsa marekisetso a kgotsa dipeeletsa tsa marekisetso a kgotlha. Dilo tse di tlhokegang fa o dirisa TFC, fa o ntsha madi a.

Ka nako nngwe ke ne ka rulaganya loeto le kgwebo kwa Gaborone go ya go kopana le balekane ba kgwebo mme ke na le morwalo o rileng wa ditshenyegelo, diphitlhelelo, bolao, dijo le ditshwanelo tsa mafelo. Seno se ne sa ama morwalo wa me, ke ne ke tshwanelwa ke go dira diphetogo ke fokotsa malatsi wa leeto gore ke go fokotsa ditshenyegelo tsa bolao.

Ditlhokego tse di botlhokwa, ditokomane tse di mo molaong jaaka passport-o, ID kgotsa dikgang di tsa tsalo dikgato tse di akarediwang mo go buleng akhaonto ya banka. Tlhopha mofuta wa akhaonto e o tlhokang go ya ka diphitlhelelo tsa gago le seo se solofetsweng, marekisetso a letsatsi le letsatsi, polokego kgotsa di .

Bokgoni jwa go duela, a o amogela madi a tswelelang? Ba batla go bona gore a o ka kgona go duelela kolotwana. Maemo a gago a botshelo, a mo tirong e e sa fetogeng, a o na le bosupi jwa tiro?

Dilo tse motho kgotsa kgwebo e tshwanetseng go di akanyetsa, kgaolo kgotsa lefelo. Tlhokego ya thoto mo lefelong leo, a batho ba batla go nna kgotsa go hira mo lefelong leo ke dingwe tse o tshwanetseng go di akanyetsa.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila, go romela tshedimosetso e e sa felelang kgotsa e phoso, go akaretsa maina a sa tlhamaletseng nomoro ya ID e e phoso kgotsa dintlha tse di sa tshwaneng le tse di mo pampiring tsa semolao.

Ke ka phetogo mo kabo ya dithoto le tlhokego ya tsone, fa dithoto di le mmalwa mme tlhokego e le kgolo ditlhwatlhwa di ya kwa godimo. Fa go na le dithoto di le dintsi gape mme batho basadi batle, ditlhwatlhwa di ka wela kwa tlase.

Ka go boloka nako le matsapa o sa tlhoke go ya marekelong ka namana o ka reka mo tulong e o leng mo go yone ka nako epe kapa efe. Go fokotsa melawana ya sebaka segolobogolo mo mafelong a a senang mabenkele a o dithoto tsotlhe.

Nka bo akantsha gore ba ka fetola maikemisetso a stokvel-e, go se nne fela go reka dijo kgotsa ditlhako tsa ngwaga mme go nne go atisa madi ka peeletso.

Mabaka a a dirang gore batho ba bula insurance ke ka go sireletsa lelapa fa mongwe a tlhokafala. Madi a insurance a ka thusa go duela ditshwanelo tsa letsatsi le letsatsi jaaka dijo, madi a sekolo, jalo le jalo. O tshwanetse go kwadisa batho ba ba kae? Motho o tshwanetse go kwadisa beneficiaries e leng batho ba ba tla amogela madi a inšorense fa ene a tlhokafetse.

Dipharologano mo mading a di busetsang ke di-compound interest, morokotso jalo le jalo. Dilo tse o tshwanetseng go di ela tlhoko ke morokotso, kgetha akhaonto e e nayang morokotso o o kwa godimo go feta inflation gore madi a gago a se ke a felela ka go senya nako.

Nnyaa, go ya ka maikutlo a me, kgwebo ya matšhonisa gae mo molaong. Mme le puso ga e nne e dumelana le seo ka gonne batho ga ba tshepagale, o tla bo o adimile motho madi a a rileng, ga a tshwanetse go a go a naya morago ga sebaka jaaka tlabe le dumelane o go tlala ka di-story tse e leng gore mafelelong di tla baka mathata magareng ga gona le le babedi. O tla feleletsa o tsere di.

Dikarolo tse di akaretsang tefelo ya kgwedi le kgwedi madi a adimilweng ka selekanyo sa madi a banka e go adilweng ona go reka koloi.